Mo setsong sa Setswana, diaparo tsa setso gantsi di akaretsa dilwana tse di jaaka motlhala kana makgabe, mme batho ba ka nna ba apara diaparo tse di bontshang boswa jwa setso sa bona ka nako ya ditiragalo tse di kgethegileng jaaka manyalo kgotsa meletlo ya setso. Mo dingwageng tse di fetileng, diaparo mo setsong sa Setswana di fetogile ka ditlhotlheletso go tswa mo mekgweng ya segompieno ya bophirima. Di kopana le diaparo tsa setso, gompieno o tla bona motswako wa fashion-e ya setso le ya segompieno mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi le nako ya ditiragalo tsa setso mo mafelong a tshwana le .

Ee, moaparo wa setso o ka tlhotlholetsa ditiragalo tse di tumileng, tse di jaaka di-conference, segolo-bogolo fa o batla go bontsha setso kgotsa go dira polelo.

Moaparo wa setso wa basadi o ke naganang gore o montle ke wa Setswana. Gantsi mesese ya setso ya Setswana e na le di-pattern-e le di tlhamo tse di ntle, jaaka e e dirilweng ka masela a a mebala-bala kgotsa e e kgabisitsweng ka di tsa setso. Mesese gantsi e apariwa ka diphuthelwana tsa tlhogo tse di tshwanang kgotsa dihutshe, mme mabenyane a a dirilweng ka di .

Mo ditsong tse dintsi, go akaretsa le tse dingwe mo Aforika Borwa jaaka maZulu le maXhosa, diaparo tsa setso ke karolo e tona ya boitshupo jwa setso le boswa. Se se tsewang, se tshwanetse gore basadi ba se apare phatlhalatsa. Se ka farologana thata, go ikaegile ka ditlwaelo tsa setso, maemo a baagi le ditumelo tsa motho ka namana, mabapi le go rotloetsa bana go apara diaparo tse di rileng, gantsi go tla mo mekgweng le dithutong tsa morafe kgotsa lelapa.

Fashion-e, diaparo, mabenyane le dilwana tse dingwe di ka senola dikarolo tsa setso sa motho, dingwao, ditumelo tsa gagwe le ditebego tsa gagwe, mme ga di senole gore motho ke wa morafe ofe ka tsela e e tlhamaletseng. Sekai, diaparo tsa setso jaaka mesese ya maZulu kgotsa ya maXhosa di ka supa go amana le setso, mabenyane le dilwana tse dingwe di ka nna tsa bontsha ditumelo tsa setso kgotsa tsa semoya. Mefuta ya diaparo e ka bontsha go ngaparela ditlwaelo tsa setso kgotsa go itlhalosa ka namana mo teng ga ditlwaelo tseo.

Mo ditsong dingwe tsa Aforika Borwa, mosadi yo o nyetsweng o solofetse go apara diaparo tsa setso tse di supang seemo sa gagwe sa lenyalo. Sekai, mo merafeng mengwe ya Batswana, mosadi yoo nyetsweng a ka nna a apara mofuta o o rileng wa se khurumetso sa tlhogo kgotsa mosese o o beetsweng basadi ba ba nyetseng fela.

Diaparo tsa setso tsa Setswana di dirilwe ka dilo tse di tshwanang le lesela, bobowa le matlalo a diphologolo. Lesela le dirisiwa thata ka ntlha ya go hema ga lona le boiketlo mo tlelaemeteng ya selegae. Dikgai tsa diaparo tsa setso tsa Setswana di akaretsa sekete se se leele, dikgafela, bolause ya setso, mokorotlo, hutshe e e dirilweng ka bojang jo bo logilweng kgotsa lotlhaka le kobo kgotsa kobo ya setso.

Motho a tla tlhoka go akanyetsa ditsela tse ka tsone ditlwaelo tsa setso, mekgwa le dingwao di tlhotlheletsang go tlhamiwa, go tlhagisiwa le go dirisiwa ga diaparo tsa basadi, seno se ka akaretsa go seka-seka kafa ditso tse di farologaneng di lemogang le go emela bosadi, bontle le boitshupo ka gone ga fashion-e, mo go le ka fa diaparo tsa basadi di bontshang le go kgwetla ditsholofelo tsa setšhaba le diphetogo tsa maatla ka gone.